Sa pele tleliniki ya selegae e ka fa kalafi ya motheo. Sa bobedi ditirelo tsa kwa gae, batsadi ba ba godileng ba ka fiwa tlhokomelo mo malapeng a bone. Sa boraro di-project-e tsa boitekanelo jwa maikutlo go okeretsa go bua le bagolo ka maikutlo go ba rotloetsa jalo le jalo. Sa bone go fa bagodi meriana ka nako.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone fa maemo a ba letlelela. Ka ntlha ya boikarabelo jwa botshelo, kutlwelobotlhoko le botsalano.

Batsofe ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka metlha ka matsatsi le matsatsi. Ka gore setso se solofetsa gore bana ba tlhokomele batsadi ba bone fa ba godile, ka tlotlo le kutlwelo botlhoko.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo go boping maikutlo a rona ka ga go tsofala le go tlhokomela batsofe. Mo setswaneng go tlhokomela mogolo ke tiro ya tlotlo go bonwa jaaka boikarabelo jwa semowa le jwa lelapa.

Bana ba solofelwa go tlhokomela batsadi ba bone fa ba godile go bafa dijo, tlhokomelo ya pholo le tlotlo. Go bonwa e le boikarabelo jwa semowa le jwa batho. Jwa bobedi batsofe ba ikutlwa ba amogetswe, ba tlotliwa, ba akaretswa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Ditleliniki le dipetlele tsa selegae di fa bagodi kalafi ya motheo go akaretsa, go lekola kgatelelo ya madi, sukiri le go fa mariana. Engwe gape tlhokomelo ya mo lelapeng e fa tlhokomelo ya mo malapeng bogolo jang fa bagodi ba apelwa or ba palelwa go tsamaya.

Mafelo ke di home based services, di Old Age Home . Diterelo tse bagodi ba di fiwang mo mafelong ao ke go lekola kgatelelo ya madi, sukiri le go fa meriana ka nako. Sa bobedi go netefatsa gore ba ja dijo tse di ba tshegetsang mo bogoding. Ee, ka bontsi mafelo a kgethegileng a duelwa, ditshenyegelo di farologana go ya ka mofuta wa tlhokomelo.

Bagodi ba ka kopa dithuso ka SASSA kgotsa ka di inthanete le fa go na le dikgwetlho tsa go fitlhelela ditirelo ka nako. Go ka mekgwa ya go tokafatsa thulaganyo e re ka kgona go oketsa mafelo a a tlhokomelang mo mafelong a kgakala, go nolofatsa tsenyo ya ditirelo ka setswana.

E fa bagodi boikemelo jwa madi, pension-e e bafa madi a motheo a ba ka e dirisang go reka dijo, meriana le ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Se se ba thusang go se ikaega ka ba lelapa ka botla bogolo jang fa ba na ba palelwa ke go ba tlhokomela ka metlha ka matsatsi le matsatsi.

O ka tsamaya o ye di office-ing tsa SASSA e e gaufi le wena. O tsamaye ka ditokomane tse di botlhokwa, o tla tlise foromo ya kopo ka thuso ya madi ya modiri. Fa kopo ya gago e amogetswe pension-e e tla tsenngwa mo account-ong ya gago ka kgwedi le kgwedi.

Pension-e ya puso e fokotsa morwalo wa madi mo ba lelapa le batlhokomedi ka go thusa ka ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi tsa bagodi. E ba fa boikemelo jo bo oketsang kagiso mo lelapeng le tlhokomelo e e tswelelang.

Motho a ka kgona go simolola go amogela pension-e ya puso fa a na le dingwaga di le some a marataro kgotsa go ya go feta.

Re ka rulaganya dipalangwa tsa selegae tsa mahala kgotsa tse dithelwang ka tirisano ya masepala le di NGO. Gape re ka dira diphuthego tsa bašwa le baithaopi go isa bagodi kwa dipetleleng ka nako.

Re ka rulaganya dipalangwa tsa selegae tsa bagodi jaaka dibese tsa mahala kgotsa tse ditlhaolwang ka tirisano ya masepala le di NGO. Gape re ka tlhoma the mobile tleliniki go fitlhelela bagodi mo mafelong a ba leng kwa teng.

Mo ke dulang teng ditlamelo tsa pholo di ka fitlhelwa mo ditleliniking tsa selegae le dipetleleng tsa kuruleng tse di ka sekgala se se akaretsang. Ditirelo tsa potlako di thusa ka go fa kalafi ya bonako, go boloka matshelo le go fokotsa morwalo wa ba lelapa.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang di fitlhe kwa mekhukhung, ka gonne ke teng fa bagodi ba leng bantsi ba sa kgone go tsamaya kgotsa ba sena dipalangwa. Di thusa ka go fa kalafi ya motheo, meriana le thuto ya boitekanelo mo mafelong a a tlhokang thata.

Kwa tleliniking o ka fitlhela kalafi ya malwetsi a a tlwaelegileng jaaka kgatelelo ya madi, sukiri, letsholotsholo le malwetse a mafatlha. Gape o ka bona kalafi ya dinwa, di tshika le go fiwa meriana ya motheo.